Ndingaqale ndihlale nonyana wam phantsi ndithi masikhrieiythe i-timetable sobabini senze i-timetable ezofaka ixesha lakhe lokudlala ibhola efowunini nexesha lakhe lokufunda, enzele zibhalanse zonke izinto. Okanye ndimphanishe ndithi if ii-results zakhe azitshintshi akasaphindi abe nefowuni abe ne-access yefowuni endlini.

I-best tennis okanye umdlali yentenetya obhinqileyo ophumele izandla nguSerena Williams kungokuba ndimthanda kuba uyayiphila le nto ukuye isegazini, uyayithanda futhi akayidlali kuba eyidlalela kuba efuna ufumana iinkozo zokuphila kodwa uyayiphila ingaphakathi kuye futhi ungumntu ongumama obekekileyo nohloniphekileyo.

Ndithanda ukudlala i-netball, ndithanda ukufunda iincwadi i-two hours or three hours ndiyayichitha ndisenza ezo nto ngeveki. Ngee-weekend ndiyaphumla ndihlale net nabangani.

Ukufumana ithimba alidlalayo mihla le, amathimba adlala nabanye abadlali bezinye iindawo nokufuna ukwazi nokufuna ulwazi or uye nase-Department of Sports apho uzoncedakala khona ukuba wenza kanjani ukugqobhoza ube ngumdlali obalaseleyo wendawo.

NgooLwezithathu ndidlala i-netball neqembu lam. ngoNvulo nangoLwesibini nangoLwesine ndiyajoga ngaphandle ne-friend yam endihlala nayo endlini.

Iindawo zokudlela ziya zala bafune abantu abanintsi abazophangela. Iindawo zokulala bengeze istafu ngoba kuzawube kugcwele izindlu zonke zifuna ukulungiswa zikline. Iivrandi zabantu basekuhlaleni babe neekhastama ezininzi, izitediyamu, izetyhurithi ziyafuneka ngoba funeke begadile xa kuzodlala ii-players. Uluntu luyaxhamla kakhulu ngoba kubakho ii-internships nee-learnership ezolutsha abazoasista. Iibhasi bangeza istafu ezindaweni zeebhasi ngoba kugcwele eMzantsi, funeke abantu bekhuselekile bazive bekhuselekile kwiindawo abatyelele kuyo.

Uzozibona esikemiwe aphinde futhi azibone sefumana iimeseyiji ezithusayo okanye impilo yakhe ibe sebungozini ngenxa yeemeseji azifumanayo kubantu angabaziyo beintanethi. Okanye azibone seyiluza yonke into esefowunini yakhe mhlawumbi unemali esefowunini ngenxa yabantu adlala nabo abangabaziyo efowunini. Inobungozi kakhulu especially xa engagayidwanga.

Ngowe-bubble balls because undenza ndirilekse, ndiwudlala kakhulu xa ndifuna ukulibala ngelanga lam belingekho rayithi indenza ndikhohlwe ngoba soloko ufuna uwina ngoba ulwa nee-balls efowunini.

Yindlela ekusetyenziswa ngayo imali nangendlela ii-players zingadisiplinwa ngayo, nangendlela bakhetha ngayo ii-players zeBafana Bafana nayo inegalelo elikhulu. Kufuneka amava abantu ingathi kungakhutshwa namapolitiki phakathi kwayo kwenzele uba iBafana Bafana izolandela imiqathango nemithetho yebhola bayazi into mabayenze efunekayo kubo. Xa kungatshintshwa indlela abenza ngayo into, izinto zingaba ngcono kakhulu.

Kuluncedo kakhulu ukudlala imidlalo ngokuba umzimba usoloko ulondolokile, usoloko u-active, akukho lula ukuba ufumane izifo ezinintsi ezi zininzi zingaphandle, usoloko udlamkile mihla le. Nokukhula ukukhula kakuhle, nezifo ezininzi azikufumani, nokuzithanda nalapho iyazithanda ngokusoloko unomzimba o-active mihla yonke.

Kufuneka usoloko ukwazi ukuthetha nabadlali bakho, ube ngumntu ongenekayo ungabi ngumntu ube ngumntu transparent ungabi ngumntu ofihlayo iinkcukacha ezibalulekileyo. Ube ngumntu ongenekayo yonke into efuneke bayazi bayazi, ube ngumntu othandekayo othanda abantu ufundise nolutsha ukuzithanda nokuthanda abantu yonke loo nto. Ufundise nokuzithanda yonke loo nto iza kwenza kube lula uba nikhrieyithe igruphu enothando nokomelela nokukhuthazana nokuthi umntu abe nomdla wokwenza into ngoba indlela eniyiyo xa ninodwa.